Ha ke na bothata ha batho ba leng pensheneng ba theola tjhelete ya bese, hobane ba tloha ba tshwerwe ke mahloko a mangatangata le hore ba phela ka dipidisi kapa meri, ka nako e kgutswanyana ba dula ba hloka dilo tse leng hore ba nka di ja le bo dipompong haholo.

Dikoloi tsena tsa Uber le Bolt di thusa ka tsela ya hore ha o eme nako e telele hore o finyelle mo e leng hore o ya teng ha o le potlakong. Le teng e ho fihlisa ka nako, hape le teng o kgona ho dula ka mokgwa o batlang ho dula ka teng, e le hore ha ho na dintwa sebaka se se ngata hona ka koloing.

Ke hore re tshware dibukana tsa rona tse bohlokwa jwale ka di-ID, le dibanka rata hobaneng, ke bua ka tseo ke ka baneng ha ho ka ba le hore tjhelete e re e patetseng ha e ya lekana motho o tloha a na le kareta ya hore a patale. Hape di-ID ke tabeng ya hore bongata ha motho a tsamaya a ya leetong le letelletelle ho na le ho etsahala dikotsi, jwale hore motho a tholahale ka potlako ha le kotsing, ha o na le ID hwa kgonahala o tholahale ka tsela e jwalo ba tsebise ba leloko la hao ka motho o so o leng hore o tlowa tholahetse.

Ke ka botsisa hore hobaneng a ntsha mabili pele hobane bothata ba koloi e nese mabiling, le teng na ka hora e se le bosiu tjena e le hore hosane o tlameile ke ye mosebetsing, ke kgopela a etse, taba ya hore ke tla ya jwang mosebetsing a nkadimele koloi e ngwe, ha ntse tla be a lokisa koloi ena ha nna ke le mosebetsing.

Ha e tsamaye, motse toropo hobane e tloha e le mosebetsing le hore ho na le bus stop moo e leng hore ho tshwanetse e eme teng.

Dumelang ke nna Neo ke ne ke batla ho le tsebisa, ka bothata bo hlahileng re sa emetse bus for hora e nngwe ho ya ho tse pedi jwale bese e sa fihle, e ka ba lona batho ba PUTCO le ka re etsetsa tsela e nngwe ya hore re bane le, senamelwa sa hore isa mosebetsing hobane re tloha re patetse tjhelete e felletseng ya beke.

Ke ka ikutlwa, ke kwatile haholo hobane ke tloha ke ya mosebetsing, ka nako eo nako e tloha e nshapile. Jwale ke tla tlameha ke founele mong o mongwe e leng hore o tloha a na le koloi, empa la pele ke tla report-a mosebetsing hore ke tla fihla, ka mora nakonyana hobane ho na le bothata bo hlahileng moo e leng hore ke tloha ke ba na le senamelwa teng.